Likhona linye engilaziko elithandako ngaphetjheya, elibizwa nge-''King of Joburg'' namkha i-''King of Johannesburg.

Umlingisi oyikutani, efilimini ubonakala ngokobana lokha ifilimu nayithomako, kubenomraro aqalene nawo ofanele bonyana awurarulule.

Lokhu kubangelwa yindlela ebaveza ngayo amazizo wabo, lokha nabalingisela okuthileko kufilimu nangendlela abalingisela ngayo.

Ngivumelana nalo erhubhululweli, njengombana kuyizinto ezenzekako amalanga la. Iinlelesi ezinengi zibukela abomabonakude, bese balinga ngamandla bonyana benze izinto ngendlela ebabone ngayo kibomabonakude, namkha balinga ezinye iindlela zokukhwabanisa, bangabanjwa njengombana babone kibomabonakude.

Ukuze bakghone ukubukela amafilimu la, kunalokho-ke kufuneka thana abantu laba bamafilimu, bayawafaka nakibomabonakude ukwenzelela bona nalaba abangakghoni ukuwabhadala ama-inthanethi, kodwana bangaphundwa lithuba lokuwabukela amafilimu la.

Thanda ukuwabukela ku-inthanethi, ngombana ngikghonu ukuwabukela ngesikhathi esihlele ngimi, endaweni efuna ngimi, nangokuhlala ngokunethezeka lapho kufuna mina khona.

Indlela engabiziko yokubukela amafilimu amalanga la, ukuwabukela ku-Showmax, kanye ne-Netflix ngombana ubhadela imali encani, qobe nyanga.

Lifilimu laka-Tyler Perry, elibizwa nge-The Diary of Black Woman, ngombana lang fundisa bonyana umuntu uyahlonitjhwa, begodu uyathotjelwa nanyana osesikhundleni namkha osezingeni eliphezulu kunaye.

Ngiwathandela bona angakhipha isizungu, begodu enza nesikhathi bonyana sikhambe msinyana.

Ngithanda amafilimu anethando, nowomndeni, njengombana asitjengisa ukuqakatheka komndeni, nokubuyisana komndeni lokha nakunabanye abantru abangazwaniko, nokobana umndeni kubaluleke kangangani epilweni yomuntu.

Ngicabanga bona abantu abanengi basawabukela khulu amafilimi ku-inthanethi, njengombana esikhathini sanje, abantu abanengi bahlala bayihlalele i-inthanethi, kanti nabomaliledinini babo bahlala babaphethe ngezandla.

Umdlalo webholo erarhwako yeenyawo.

Zithandwa khulu zemidlalo, ngombana zikhambisa isikhathi, zikhipha isizungu, begodu abanye abantu benza imali ngazo.

Awa, angicabangi bonyana lokho kungenza abantu bangasayi eenkundleni, ngombana inengi labantu lithanda ukubukela imidlalo le, lapha kuzele khona abantu, fana njenge eendaweni zokuzihlalela namkha eendaweni zokuphumula. Ngakho-ke angiboni bonyana ukubukela umdlalo kumaliledinini kungenza abantu bangasayi eenkundleni.

Ngithanda ukubukela umdlalo etatawini, lapha kuzele khona abantu, ngombana siyakhona ukulilizela kuhle, bese sibone abantu begodu nomdlalo ngikhona ukuwuhlaziya kuhle bengiwuzwisise nakuzele abantu ngetatawini.

Ngikhetha ukufuna ilwazi lezemidlalo ku-inthanethi.

Ngicabanga bona into ingabuyisela abantu ngematatawini ukwenza umthetho, namkha umbandela omutjha wokobana, lokha nakudlala ibholo ngetatawini isiqhema esizokuthumba nabalandeli baso, basebenzela intwanyana njengobana bahlale kugidingwe kubemnandri, namkha bathathwe kuphunye kuye kwezinye iindawo lapha bagidinga khona.

Izoliqeda idatha njengombana idlala isikhathi eside, into ongayenza bonyana ingakuqedeli idatha, ukobana thatha ifowunakho uyenze bonyana idle idatha elincani lokha nawungene ku-inthanethi, ngalokho idatha lakho lingawongeka.

Bangakghabhudlha ukuvela kwama-Ads, lokha nawubukele umdlalo, nokudleka khulu kwedatha lokha nawubukele umdlalo ku-inthanethi.

Iinkhamphani lezizokubheja, imali ziyenza ngokobana lokha nakuzokudlala imidlalo efana njengebholo neminye imidlalo. Kubanabantu ebangenako kizo iinkhamphanezi babheje bonyana ngisiphi siqhema esokuthumba, begodu siyokuthumba ngamagondelo ayingaki. Ngakho-ke sathumba isiqhemeso ngamagondelo lawo, kubanemali engenako enengi kumakhamphani lawo nakibantu ababhejileko.

Angicabangi bonyana amalimu anikelwa amalungelo afanako kibomabonakude weSewula Afrika, ngombana kunamanye amalimi abawafaki kumabonakude namkha adlaliswa kancani. Lokho kutjho khona bona amalungelo wawo amalimu lawo akafani namalungelo wamalimu lawa akhulunyiswa khulu, nala adlaliswa khulu kibomabonakude.

Idatha libiza imali ephezulu khulu ngombana amalanga la angeke walifunyana idatha lemali ephasi, kunalokho leli lemali ephasi libalincani khulu njengendlela yokobana ungagcina ungakazenzi izinto ofuna ukuzenza. Angikhulumi nge-inthanethi yona uzothi uyangena ku-inthanethi idatha seleyile seliginyekile.

Idatha liqakathekile njengombana liyasiza ekutheni abentwana besikolo benze umsebenzi wabo, njengokungena ku-inthanethi baqale lokhu abakufunako. Abanye abantu idatha libasibiza ngokobana bahlale basehlelweni lezinto ezenzakalako ephasini jikelele leli.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu, njengombana amavidiyo adla khulu idatha begodu adlala isikhathi. Kanti-ke lokha uthumela umlayezo, umlayezo uyakhamba bewufike kumuntu kwaphela.

Indlela umuntu angonga ngayo i-data ukwenzelela bonyana lingapheli msinyana, ukobana angabukeli amavidiyo kodwana alisebenzisele izinto eziqakathekileko. Njengokungena ku-inthanethi azume into ayifunako, njengezinto eziphathelene nesikolo begodu athumele nemilayezo kwaphela.

Lokha umuntu nakazithola aphelelwe lidatha ubanesizungu khulu begodu akakghoni nokungena ku-inthanethi aqale izinto ezibalulekileko.

Bathenga ngokobana bathenge iimbaseli ngeentolo namkha ngembanga bazifake emafowunini bese batlhorhe iinomboro ezithileko ekungizo ezibavezelako bonyana idatha elaneleko lemalabo le ngile.

Libiza imali enengi khulu idatha elisenarheni yeSewula Afrika le, njengobana lokha nawufuna idatha elinengi kuzokufanele bona ukhuphe imali engamatjhumi amahlanu.

Idatha kufanele bona libize itjhumi nahlanu lamaranda kwaphela lokha nalithengwa bentwana besikolo. Njengombana abentwana besikolo banemisebenzi eminengi ebakatelelako bonyana bangene ku-inthanethi bazume lokhu abafunda ngakho. Kanti-ke abanengi babo badosa emhlweni.

Idatha lokubukela amavidiyo, kanye nedatha lokungena ku-inthanethi.

Ipilo ngaphandle kwedatha ayikhambi kuhle begodu nesizungu naso siyangihlasela. Ngamanye amalanga ngibona kwangathi ipilo le ijamile ayirageli phambili. Awa, ngaphandle kwedatha angikghoni.

Idatha libiza khulu eSewula Afrika njengombana umnotho uphasi namkha iranda liwile, liphasi.

Idatha ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo kodwana ngilisebenzisela ekutheni ngingena ku-inthanethi ngicale izinto ezibalulekileko, nalokha nangifuna ukuthumela abantu imilayezo kwaphela.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ngelanga, yikhamphani yakwa-Telkom.

Into edla khulu idatha phakathi kweenkundla zokuthintana kanye nokulalela umvumo ku-inthanethi, ziinkundla zokuthintana njengombana ezinye zazo zinamavidiyo.

Iye, idatha leli libangconywana ukubiza lokha nawulithenga ngobunengi, njengombana likghona ukuhlala amalanga amanengi.

Idatha ungalithenga ngokobana ufake imali nafana iimbaseli kumaliledininakho, bese ungene eenomborweni utlhorhe inomboro ezithileko lapha kuzokuvela khona amadatha ahlukileko.

Ayahluka amadatha, elinye lingathatha ilanga, amalanga amathathu, amalanga alikhomba, amalanga alitjhumi nane kanti amanye wona ahlala isikhathi eside njengamalanga amatjhumi amathathu, okuyinyanga yoke bonyana aphelelwe sikhathi.

Idatha lakafunjathwako liphela msinya khulu kuneye-router yangendlini. Njengombana i-router yangendlini angekhe ukghone ukukhamba nayo lokha nawuphumako uyendaweni zakho. Uzoyisebenzisa nawungendlini begodu uzoyisebenzisele izinto eziqakathekileko kwaphela, kanti ufunjathwayo ukhamba naye nanoma kukuphi na.

Umukghwa lo ungaqedwa ngokobana amadatha amalanga la angasabekelwa isikhathi kodwana abekelwe isikhathi esinganeleko, ukwenzelela bonyana umuntu idatha lakhe lihlala isikhathi esifunwa nguye beze yena aliqede. Kungabi yinto yokobana kufanele aliqede burhaba kwanjesi njengombana libekelwe isikhathi esithileko.

Umukghwa lo ungawulawula ngokobana u-delete ama-App afana newe iimbhanga, kwenzelela bona ungathengi i-data qobe njalo kumaliledinini.

Ngiyavuma bonyana i-Wi-Fi ilisizo ebafundini, njengobana abanye bangakghoni ukuzithengela wabo amadatha. Ngalokho-ke i-Wi-Fi iyabasiza ekutheni bangene eenkundleni zokuthintana nofana ku-inthanethi, baqale okubalulekileko izinto eziphathelene nesikolo.